Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ka ikutlwa ke itumetse e le tota, ke ne ka fofela go ya kwa China.

Ee, ke toro ya ka ya go palama sefofane, nka itumela fa nka palama sefofane sa kgwebo.

Pele ga o tsamaya thulaganya ya dintlha tsa tsamaiso, tlhomamisa di tshenyegelo, thulaganya dintlha tsa madi, thulaganya ditlankana tsa madi.

Ditiriso tsa dibese di thusa bao ba senang madi a a lekaneng, go palama dikoloi poraefete. Dibese mo motseng wa rona di tsamaya sentle mo mebileng.

A gona mathata a nkileng ka kopana le o ne fa ke leka go dirisa karata ya botlhale, e bonolo ebile e dira ka bonako.

Dilo tse di dirang gore mothong e mokgweetsi o o siameng wa bese, mokgweetsi o o siameng wa bese ke motho yo o nang le bokgoni jo bo farologaneng go akaretsa o kgona go kgweetsa sentle le go dirisana le batho ba a rwalang ka tsela e e siameng, bokgoni jono bo dira gore o tshwanelwa ke go bese ebile go dira gore batho ba or ba rwalang ba go tshepe.

Go dira strike go na le dikotsi tse di mmalwa tse di amang babereki le di khamphane ka go farologana, fa o dira strike o tlhoka go itse dikotsi tseno gore o kgone go itukisetsa ditlamorago tsa tsone, go tlhoka madi, go latlhegelwa ke ditshwanelo, utswediwa le go tshosiwa, go senyega ga kamano le modiri go tlhobaela le go imelwa ke maikutlo.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa gore ditshebeletso di a ikanyega, di tsamaya sentle ebile di atamela batho ba bantsi, go dira jalo go thusa baeti go rulaganya maemo a bone le go dira gore ba seke ba latelela nako e telele kwa ditopong tsa bese.

Mabaka a go latlhegelwa ke bese, go latlhegelwa ke bese ke nako go ka dirwa ke mabaka a le mantsi go diega ba ditsela tsa letsatsi le letsatsi, go diega ga dibese, mathata a go tsamaisa dipalangwa, ditsela tse di sa tokafaditsweng, ditlhoko tsa go tlhokomela, go tlhoka tshedimosetso.

Mo ditikologong tsa me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese, ee go kile a gwa nna le tsone mare ke ne ka baya matshwafo fatshe ka di emela, bapagami bone ba ne ba sa tlhaloganye ebile ba ne ba tshwenyegile thata ka gonne ba bangwe ba ne ba ya ditirong.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne di baya batho ko di setopong, di ka se tsamaye ka mebila, e fela go le jalo e tlo nna e iketlile. Bese ga a tshwanela go tsamaya jaaka thekisi, bese e ema mo di setopong.

Go tlhatlhoga ga ditlhotlhwa tsa leokwane go ka ama ditlhwatlhwa tsa dipalangwa, le fa puso e ka nna ya thusa ka go fokotsa ditlhotlhwa tsa leokwane go botlhokwa go tlhaloganya gore tlhatlhogo eno e ka ama dipalangwa ka ditsela tse di farologaneng.

Go lekanya boleng jwa tirelo ya bese ka sekaleng ya go tloga go zero go ya go ten, go tlhoka go ela tlhoko dintlha tse di mmalwa. Di survey le dipatlisiso tsa kgotsofalo ya moreki di diriswa go lekanya dintlha tseno ka botlhokwa, dikgaolo tse di ka dirang sekgala sa tirelo ya bese zero to two tirelo e maswe thata, o kwa three to five tirelo e kwa tlase, six to eight tirelo e siame, nine to ten tirelo e ntle thata.